Kubaluleke kakhulu ukuthi iy'nkukhu zithole imigomo kanye nemithi. Ukuze iy'nkukhu zingangenwa izifo zazo iy'nkukhu ey'thize. Nokuthi uma kuwukuthi iy'nkukhu oy'fuyile uyay'dayisa, ukwazi ukudayisa iy'nkukhu ey'philayo. Okuyenzeka abanye ukuthi bay'fuye nje bey'fuyele ukuzidla nje bona, noma bey'fuye, bey'fuyele ukuthi nje zibekhona egcekeni. Uzwe ukuthi uy'fuyile, niyazidla nje ziphilile iy'nkukhu.

Amapulazi ngicabanga ukuthi engakwazi ukukhangisa ngey'nkundla zokuxhumana. Ey'khathini zamanje, izona ey'kwaziyo ukuthi zifinyelele ey'ndaweni ey'ningi. Njengo-TikTok, o-Instagram, o-Facebook kanye namaflaya-ke, bakwazi ukuhambe bewanameka, bewanameka yonke imgwaqo, nakuzo zonke ezinye iy'ndawo ukuze bonke abantu bezokwazi ukubona. Ukuze kusheshe kufinyelele kwabanye abakude nawo amapulazi lawo, ngiyacabanga ukuthi yizona iy'nkundla zokuxhumana eyi-right. Ngoba zifinyelela yonke indawo ngisho kungathiwa ukuphi nendawo.

Ngicabanga ukuthi kungamele ukuthi ngithole umshini wamanzi wokuchelela. Mhlampe ekuseni nantambama, ukuze kuzoseveka amanzi, nabanye abantu emphakathini bekwazi ukuwathola amanzi. Nanokuthi zikwazi ukucheleleka isihlabathi phansi, ukuze sizokwazi ukuthi sithambe.

Ngiyacabanga ukuthi nakho ukubulawa kwey'nambuzane ikhona okuba nomthelela wokuthi kufe ney'nyosi. Kungafanele uma kuwukuthi kubulawa iy'nambuzane kube ukuthi kubulawa sona sodwa eceleni, kungathinteki iy'nyosi, noma nabantu abaseduzane nalapho. Ukuze kungeke kube nomthelela omubi kwiy'nyosi ukuthi kubekhona ezifayo.

Mina njengomtshali, makungathiwa nje khona uhlobo olusha ley'tshala engitholayo, ngingaqhubeka nazo lezi ey'ndala. Ensimini yami bese kwelinye isayidi ngiqale lezi ezintsha engisanda kuzwa ngazo, ukuze ngizokwazi ukuthi kuyenzeka yini, nanokuthi ngibone ukuthi zona njengoba zisazintsha zizohamba kanjani, ngingaze ngize ngiphazamise iy'tshalo zami ebekade zikhona. Ngoba ukuqala into entsha kubalulekile, nokwazisa ezinye izinto ezintsha nakho futhi kubalulekile.

Isikhathi esibi kakhulu engabhekana naso, ingenkathi ngitshale ummbila, amaklabishi. Ngaleso sikhathi, kwakufanele ukuthi ngibiye ngangingakabiyi ngaleso sikhathi, kwangena iy'nkomo zadla, zadla, zay'dlela, nommbila usasanda kukhula nawo ugcine usukhula usungathi ubolile ngoba wawusudlekile kwamanye amasayidi. Amaklabishi nawo esedlekile phezulu, okunye ngangakwazi ukukudayisa, kwagcina kusele kanjalo, kwaba ukuthi nje siyakukhipha okunye esikubonayo ukuthi kungasebenziseka, sikusebenzise khona lay'khaya. Esingeke sikwazi ukukusebenzisa sikukhiphe-ke sikuphose la esikuphosela khona, ukuze iy'lwane zikwazi ukuqhubeka zidle.

Ukudla okufakwa ethinini kuyasiza ngoba kusuke kuyisikali esilingene naleso sikali mhlampe sabantu abasuke bekhona ekhaya. Mhlampe nje ake ngenze isibonelo sokuthi nje thina, mina la ngihlala khona mhlampe sibawu-two, ngiyazi ukuthi kufanele ngipheke ukudla okusethinini okukodwa. Mhlampe sobawu-four kuya ku-five, kufanele senze amathini . Ihlezi i-right ibambekile ukuthi ingonakali.

Abalimi ngicabanga ukuthi izinto ababhekana nazo kakhulu abatshalayo, iy'lwane, ngoba abanye ababiyile. Kuphinde futhi kuzoba amanzi, makuwukuthi mhlampe imfula ikude, ngoba uma kuwukuthi iseduzane abanye bayakwazi ukuhamba beyokha bechele. Uma kuwukuthi umfula ukude nawe, namanzi awekho, njengoba nje nathi singenayo, ugcine abalimi.

Mina ngokubona kwami ukuthi kumele , uma kuwukuthi kunokudla, mhlampe njengoba usuke uyile khona uyovakasha. Uma lapho kuzobalwa nesidlo sasekuseni, kukalwe ukudla hlampe njengokubona ukuthi abantu abavakashile bangaki kumele hlampe bapheke into engakanani, ukuze kuzokwazi ukuthi kuseyveke ukudla, kungabikhona ukudla okulahlwayo or ukudla okuchithwayo. Kanjalo futhi nesidlo sasemini nesantambama, kubalulekile ukuthi bazi ukuthi mhlampe bangaki abantu abanabo, bangaki abantu abazodla ngaphakathi, . Ya, ngicabanga ukuthi ilokho okubaluleke kakhulu ukuze bezokwazi ukuthi into engakanani ekumele bayisebenzise.

Mengathiwa ngithola ithuba lokusiza umfuyi, ngingathakasela iy'nkukhu, ngoba zona uyakwazi ukuthi uy'valele endaweni thizeni. Uyakwazi ukuthi uy'lokhunje, uyifakele ukudla zidle, amanzi nawo uwabeke lana, . Ukwazi ukuy'gada, uy'bone noma kukhona mhlampe ezinesifo esithize uyazi ukuthi uy'fakela lana ziyaphuza. Ayi, iy'mbuzi zinzima ngoba fanele zibuye zikhishwe, ubuye uhambe uyoy'landa, ezinye ungazazi noma sey'dukile noma kwenzakaleni. Ngiyacabanga mina ukuthi iy'nkukhu engay'thakasela kakhulu ngoba ngiyay'thanda zisenhlizweni nanokuthi, iy'nkukhu ziyasiza, ungakwazi nanokuthi maningenakho ukudla ekhaya endlini, niyazi ukuthi nibamba inkukhu niyadla, niyasutha. Zona iy'nkukhu zibalulekile kakhulu.

Ngiyacabanga ukuthi kumele kube ukuthi umuntu uyawubheka umhlabathi kuqala ukuthi uwumhlabathi onjani. Nokuthi kuzokwazeka yini ukuthi akwazi ukutshala kuleyo ndawo leyo, aqale awushekhe kuqala, yabo. Angavele atshale nje noma ikuphi, ngoba lokho kungaba nomthelela wokuthi izinto zingahambi ngendlela ensimini yakhe. Ngicabanga nje ukuthi umuntu kufanele kube ukuthi nje uqala ngokubheka umhlabathi atshala kuwona ukuthi uwumhlabathi okanjani.

Angiboni ukuthi zizoba nomthelela omuhle ngoba ngalesi sikhathi umoya obakhona uba mkhulu. Ezinye iy'tshalo ziyawa phansi, hlampe zidliwe iy'lwane lezi phansi zigcina ziba zibola. Ezinye meziwele phansi zidliwe izona iy'lwane ezinye lezi ezingenelayo emasimini . Ukuwisa nje phansi ukuwa nje phansi, kwey'tshalo azibe zisaba-right lezo zitshalo, azibe zisaba u-hundred percent wokuthi zi-right zikulungele mhlampe ukudliwa noma ukudayiswa. Kusuke sekufanele nje ukuthi zithathwe ziyotshingwa nje zilahlwe lapha ey'lahlwa khona, ngoba zisuke zingeke zisakwazi ukusebenziseka.